Leswi mfumo wu swi endlaka ku nghenelela eka ku avela ka misava hi leswi a swi landzelaka va nyiketa vanhu lava nga ri ki hava mali va nyika mali ya ti grant va tlhela va pfuneta eka mapurasi lama nga kona.

Vuswa na masi i swakudya swa kahle swinene loko swi fika eka rihanyo ra munhu.

Miholo leyi ringaneleke yi nga antswisa vutomi bya vona hi ku va va kota ku sapota mindyangu ya vona va kota na ku hakela mali ya ku ya entirhweni hikuva leyi leyi va yi va holeriwaku yona a yi ringanelanga ku endla swilo swo tala evuton'wini bya vona.

Ti tlhela ti pfuneta ku susa mabyanyi lama nga lavekiku etindhawini tin'wana.

Swakudya leswi swi pfunetaka tihuku leti vekaka matandza i swakudya swo fana na xinkwa matamatisi na maapula.

Magoza lawa mfumo ya faneleke ku ma teka ku pfuneta eka mapurasi hi lama landzelaka va fanele ku va nyiketa mati va provide mati va tlhela va va va nyiketa switirhiso leswi tirhisiwaka emapurasini.

Swipfuno swa kona i ku va leswaku ti engetela na swin'wana swifuwo loko tona ti tele.

Swi pfuneta ku leswaku emapurasini ku rimiwa swakudya swo tala ku tlula leswi loko vanhu va ri ku tirheni.

A ndzi ta languta leswaku ndhawu ya vona leyi va tshamaka eka yona yi basile na na leswaku swakudya leswi va swi dyaka i swa rihanyo ra kahle na leswaku ndhawu leyi va etlelaka ka yona yi tshamisekile na mati leswaku ya basile na.

Ndzi ta vutisa leswaku swi hlayisekile na kwahala swi nga kona na leswaku swi tshama nkarhi wo leha ku fika kwihi loko swi ri kwale na leswaku swi hlayisekile na na swi tirhisiwa loko swi endlise ku yini.

Swi endla leswaku va kumeka va ri na swakudya swo ringanela ku fika loko se dyandza ri herile.

Nyimpfu yi hi pfuna hi xikhumba xa yona lexi endlaka swiambalo kambe mbuti yona yi karhi yi pfuna hi masi.

Mihandzu miroho na mavele hikuva hi swona leswi kulaka loko mati ya ri kona ngopfungopfu mati ya mpfula.

E-e hikuva thekinoloji kumbe michini leyi tirhisiwaku a yi endli hinkwaswo leswi vanhu va kotaka ku swi endla hi mavoko ya vona.

Leswo biha i leswaku thekinoloji yi tekela vanhu vatirhi mintirho leswa kahle i leswaku yi tirhisa swilo swo hatlisa.

Swikili leswi a fanelaka ku va na swona i ku va a kota ku khoma xikomu a tlhela a kota ku haxa mbewu.

Va kuma misava yi ri rich hi ku va wu nga kona laha a ku nga tshama ku rimeriwa kona.

Loko va tshovela hi mavoko swi endla leswaku swi teka nkarhi va nga swi sivela hi ku ku pfuna ku pfuneta hi michini yitsongo hayi yo tala hikuva loko vo tirhisa michini yo tala swi ta endla leswaku vatirhi va pfumala mintirho.

Tinyawa leti nge le mathinini kokwana na tona ti kahle hikuva loko ti cheriwa emathinini ti chekiwile leswaku hi tona ta kahle kumbe a ti kahle na.

Swi endla leswaku loko vanhu va ya dya swakudya va tikuma va ri karhi va vabya hi mhaka yona mimirhi leyi fafazeriwaka.

Swa olova hikuva tihuku a ti hluphi naswona u nga ti nyika mati u ti xavela na swakudya swa tona kumbexani u xava xinkwa u swi gayelela swi va swintsongo u ti nyika ti dya.

Ndzi nga tsakela ku fuwa leti vekaka matandza hikuva ndzi nga kota ku ma xavisa.

Ndzi nga va pfuna swinene hikuva va nga kota ku xavisa mihandzu kumbe matsavu lama va ya rimaka va tlhela va kotaku ku kuma swakudya vona hi voxe.

Eka ku cinca ka maxelo va nga ka mati yo tala va tlhela va akela laha ku nga ta va na malayithi leswaku ma ta kota ku pfuna ka ku kurisa mihandzu.

Va nga byala matamatisi hikuva wona a ya hluphi loko swi fika eka ku cinca ka macincelo ya ya maxelo.

Swi ta endla leswaku timakete ti nga ha vi na swilo swo xavisa hikuva loko ku ri na dyandza va a va va nge koti ku byala ni ku rima.

Leswinene i ku va swi nge he teki nkarhi naswona ku senga swi ta hatlisa ku hela laha va nga ta kota ku hatlisa va xavisa kambe vubihi bya swona i ku va vatirhi va ta helela hi mintirho.

Leswaku ti na rihanyo ra kahle naswona ti nyuherile na na leswaku ti kahle loko ti langutiwa.

Va vula tano hikuva michini yi endla hinkwaswo leswi na vanhu vanene va nga koteki ku swi endla se vantshwa va teka advantage va vula leswaku michini yi ta endla hinkwaswo.

A ndzi nga ta yi dlaya hikuva loko u dlaya swifuwo swin'wana swi ni twisa ku vava.

Loko swi fika eka dyandza va tiyisisa leswaku va va va ri na mati yo tala loko swi fika eka matimba ya mpfula va tiyisisa leswaku swakudya hinkwaswo swi va swi tshoveriwile.

Va tirhisa mimangwa naswona atchar yi nga dyiwa na kota na vuswa na xixevo.

Va nga hlangana ni ku karhala hikuva va ta va ri karhi va tshovela swimilana swo tala epurasini.

Swi pfuna leswaku munhu a kota ku etlela kahle a tlhela a kota ku tiya marhambu a kota ku kuma na ti-vitamin-i.

Va nga borha mati leswaku va ta kota ku kuma mati ya ringanela ku cheleta.

nga swi nga endliwa hi ku va ku cheriwa mati ku tlhela ku cheriwa manyoro.

Wu nga borhiwa mati leswaku mati ma tshama ya ri kona eka nkarhi hinkwawo.

Swi endla leswaku ku va na nyama yo ringanela leyi salaka loko ku hetiwe ku endla ti biltong hinkwato leti lavaka ku endliwa.

Swibyariwa leswi swi byariwaka ngopfu emakaya i matamatisi mazambhala na tikhavichi hikuva hi yona matsavu lawa ya tirhisiwaka eka vutomi bya masiku hinkwawo na lama ma vanhu va ma rhandzaka.

A swi ndzi khomi kahle hikuva loko swilo swi ri tano a va koti ku sirhelela mindyangu ya vona va tikuma va hluphekile naswona swinene.

Etikweni ra ka hina hi tolovele ku byala miroho yo tanihi xipinachi miroho ya muchayini thyeke guxe ra mandhandhi mixiji na bangala xipinachi leyi hi yona miroho leyi byariwaka swinene laha ndzi humaka kona.

I ntiyiso lowu hlantswekeke ni vula leswi ni nga ri na ku ti pfinyinga hikuva na mina ni wun'wana wa vanhu lava va tsakelaka kumbe ku rhandza ku dya nyama ya tihuku leti ti xaviweke ti ri karhi ti hanya hi fika hi ti dlayela ekaya ku tlula tihuku leti ti xaviwaka ti tshame nkarhi wo leha endzeni ka swigwitsirisi emavhengeleni swi nga leswi vaakatiko vo tala ngopfungopfu a tikweni ra laha ndzi humaka kona va xava tihuku leti va ti ri karhi ti hanya naswona van'wamapurasi lava va xavisaka tihuku va endla mali ya ku tala hikuva loko ku fika minkarhi yo fana na makhisimusi vaakatiko va xava tihuku hi hi hi mali ya mali yo tala naswona va xava tihuku leti ti va ka ti tele hi nkarhi wun'we.

E-e, ndzi nga vitana mpfuno hikuva swi nga endla leswaku ndzi nghena enghozini ndzi tikuma ndzi vavisekile.

Murhi lowu ndzi wu tivaka leswaku wa ha tirhisiwa i munyu na mati leswi swi tshungulaka mikolo loko yi karhi vava.

Swilo leswintshwa leswi ndzi nga ta swi endla leswaku swi tisa ku tumbuluxa eka vurimi i muchini wo chela mavele.

U nga va na mbuyelo hikuva wu ta tisa mintirho wu tlhela wu tisa swakudya.

Byi nga hunguta hi ku va va ku thoriwa vanhu vo tala lava va nga ta tirha ku rima hikuva vurimi a byi lavi u yile exikolweni leswaku u ta kota ku byi tirha.

Huku yi hluviwa masiva hi ku chela mati yo hisa u va u ri karhi u swi susetela.

Biogas i murhi lowu cheriwaka eka swilo swa vurimi leswi endlaka leswaku swimilana swi va swi hlayisekile.

Mintlhontlho leyi langutanaku na yona i timhaka leti vitaniwaka tax.

Ntirho wun'wana lowu u nga ta wu endla i ku va u swi paketela leswaku swi ta ya swi ya xavisiwa.

A ndzi ta byala miroho hikuva yi na rihanyo ra kahle naswona vanhu vo tala a va ta xava a ndzi ta ndla leswaku ndzi xavisa.

Tiya leyi ni yi tivaka leswaku ya tshungula i ya makamba ya magijawa naswona yi tshungula ti-pain.

Swiphiqo leswikulu hileswaku loko se swi ya xavisiwa xi nga hlantswanga hi ku tiyisisa swi endla leswaku vanhu va tikuma va ri karhi va vabya.

A ndzi ta hlawula lama endliweke ekaya hikuva hi wona lawa ya tirhaka kahle.

A nga swi byala hikuva swikwavava i swilo i mihandzu ya kahle naswona yi tirhisiwa eka swilo swo tala swo hambanahambana.

Hydroponics i michini lowu va wu tirhisaka eka swa vurimi.

I ntirho wa va le mutini hikuva i swifuwo swa vona.

Milawu leyi bohaka a fanela ku yi landzelela i ya ku va a nga tirhisi tikhemikhali a tlhela a kota ku qasha vanhu leswaku va ta va ta tirha.

Swiyimo swa kona a ku ri loko va lava ku tlangela swin'wana emutini kumbe loko va lava ku phahla eka vanhu lava nge le hansi.

Swi endla leswaku rihanyo ra misava ri va ri ra kahle.

I to sungula vurimi endzhaku ka yindlu ya mina leswaku ndzi ta swi xavisa.

Va tirhisa tona hikuva ti tirha kahle naswona ti endla leswaku swibyariwa swi hatla swi kula.

A ndzi ta kurisa swilo swo hambanahambana ku fana na swifaki, matamatisi na tikhavichi hikuva hi swona leswi vanhu a va ta swi xava ngopfu naswona ndzi ta ri lawula hi ku tirhisa vanhu vo tala.

Ndzi nga vula leswaku a va hlayisekanga va tshama eka tiyindlu to ka ti nga yimangi kahle naswona va nga ti kuma va ri ekhombyeni rikulu swinene.

Ina swa hoxa hikuva maxopo lamakulu lama hi xavaka eka wona va xava kona mihandzu na matsavu.

A ndzi ta vula leswaku leswi va lavaka ku swi endla swi ta endla leswaku laha Afrika-Dzonga ku va na ndlala yikulu hikuva vurimi byi na nkoka ngopfu emisaveni.

Swi ta endla leswaku swilo leswi va swi byalaka swi va swi ri swa rihanyo bya kahle eka vanhu.

Minongonoko ya kona hi leyi endlekaka emaxopeni lawa hi xavaku eka wona.

Swi endla leswaku swibyariwa swi hatla swi tshwa swi nga kuli naswona swi endla leswaku van'wamapurasi va nga kumi mali hikuva va tshweriwe hi swibyariwa.

Xipinachi xi swekiwa hikuva xi cheriwa xi tsemeleriwa xi cheriwa epanini xi tshika xi byabya hi xoxo u nga cheriwanga mati ivi endzhaku ka nkarhi loko u swi vona leswaku xi la ku vupfa u chela matamatisi.

U fanele u swi sirhelela ku ya hi hi ku ya ka maxelo ku ri ya endlise ku yini.

Ndzi nga tiyisisa leswaku loko mpfula yi fika ndzi va ndzi swi susile hinkwaswo.

Mbuyelo wa kona i wa leswaku swi xaviwa ngopfu naswona swi ta tisa mali eka bindzu ra wena ra swa vurimi.

Leswo hi hi ku va va nyikiwa swakudya leswi u nga swa rihanyo lerinene.

Swi nga endla leswaku ndzi nga titwi kahle hi mhaka leyi.

A ndzi ta tisirhelela hi ku ti khiyela ndzi tlhela ndzi foyinela mpfuno leswaku wu ta wu ta ndzi pfuna.

A ndzi ta byala tinyala naswona ndzi tisirhelela hi ku cheleta loko swi boha.

I ku dyondzisa vanhu lava endlaku swa vurimi na wena n'winyi u tlhela u swi endla eka purasi ra wena.

Ina hikuva xin'wana xin'wana xi nga endleka ku fana na dyandza kumbe ku va purasi ri tshwa.

A ndzi ta tirhisa ya ndhavuko hikuva hi wona lowu tirhaka swinene wu endlaka leswaku vurimi byi va byi sasekile naswona byi endla kahle.

Swi boha hikuva dzovo kumbe mavoya lamaya ya ta tirhisiwa eka swilo swo hambanahambana.

Swi nge swi nge swi khumbhi hi ndlela yo biha hikuva a swi bihanga ku va van'wamapurasi va cinca eka tindlela ta vurimi lebyi nga onheki ntumbuluko.

Swa ku va mapurasi ya onhaka leswi endlaka leswaku van'wamapurasi va nga xavisi ku nga vi na minxavo

wa vinyi va mapurasi naswona ndzi la ku mi tivisa hi purasi ra mina purasi ra mina mina ri kumeka edorobeni ra Giyani naswona i purasi ra ma diriva lama endlaka vhinyo.

Byala matamatisi khavichi na maapula hikuva hi swona leswi swi hatlaka swi kula naswona ndzi nga swi xavisa.

Timanga leti ndzi nga ti byalaka i timanga ta ta xinto ta xikhale leswi swi lavaka ku tekeriwa nhlokweni i swa leswaku u u cheleterisa ku yini naswona ya ya kula njhani.

Mati ndzi nga ma hlengeleta hikuva ndzi ma chela emadiron'wini loko mpfula yi na.

Malume u fanele u tlhavela swifuwo swa wena hikuva swi endla leswaku swifuwo swi kula kahle swi ri na rihanyo ra kahle.

Ndzi nga chela murhi eka purasi ra mina hinkwaro.

Va fanele va senga va mbarile magilavhu va tlhela va tivisisa leswaku loko va heta ku senga va ya ma pfalela kun'wani laha ku nga basa.

A ndzi se tshama ndzi vona xifuwo xi karhi xi sengiwa naswona a ndzi se tshama ndzi senga xifuwo xo karhi.

Ntsengo wa mali leyi va nga ta yi hakela ya tihuku yi ta tlakuka hikuva loko ndzi tlhela ndzi ti hluva swi ta ndla mali yin'wana.

Ndzi nga langutela leswaku mbewu yi kurisa ku yini naswona leswi onhaka mbewu loko yi nga langutisiwanga kahle i swa leswaku u va u nga swi tivi leswaku yi endlise ku yini naswona u nga yi endla leswaku yi va kahle njhani.

Vukahle bya crop rotation i byela leswaku swimilana swi ta va swi ri kahle swi tlhela swi va eka rihanyo lerinene.

U nga swi cinca hi ku va u susa swakudya leswaku swi va eka ndhawu yo ya kahle.

Ndzi vona va tirha kahle hikuva va landzelela milawu ye le mapurasini va tlhela va tiyisisa leswaku swimilana swi hlayisekile naswona swi le ka rihanyo ra kahle.

E-e ndzi vona swi nga lulamekanga hikuva a va hlayisekanga va nga ti kuma va va khandziye na swin'wana swa swimilana kumbe va tlhaviwa hi swilo.

E-e ndzi vona wu nga fikeleli hikuva ntsengo wa kona i wutsongo.

Ndzi kunguhata leswaku vatirhi va mina va ta hlayiseka hikuva epurasini ra mina ku na ma-security naswona ku hlayisekile swinene.

E-e ntirho lowu va wu endlaka wu tele swinene naswona wu kulu kambe miholo wa kona u wu ntsongo hikuva ndzi hleketa tano hikuva ku na swilo swo tala leswi va swi endlaka purasini loko va heta ku tirha va va va karhele swinene kambe muholo wa vona a wu ti kombi leswaku va endle yini.

Switirhisiwa leswi a ndzi ta swi kombela i swa swo hlamba na mathulusi mo tirha hi wona na swiambalo.

E-e hikuva loko va tirhela empfuleni swi nga endla leswaku va tikuma va ri karhi va ri va vabya hi mukhuhlwana.

E-e ndzi vona swi nga ri kahle hikuva loko va thola vanhu va le matikweni ma le handle lava va nge le va la tikweni ra hina vona va va ri hava mintirho.

E-e a wu ringanelanga wutsongo hikuva ntirho wa vupurasi wu tele naswona wa karhalisa.

Ina va fanerile ku kuma masiku yo wisa hikuva na vona i vanhu naswona va nga ka va nga yi entirhweni va karhele va nga ti kuma va nga ha endli swona.

Lexi xi nga ta vekaka rihanyo ra vona eka nxungeto i thyaka ra laha va tshamaka kona.

Hikuva van'wana vo tala va tshika hi ku vona leswaku mali leyi va hakeriwaka yona i yitsongo.

Vubihi bya kona i ku va swi khomana na nsimbi liya leswi endlaka leswaku swi nga ha vi kahle leswaku swi dyiwa.

Ina ndzi tshama ndzi dya naswona nyama ya mutonga yi endliwa hi ndlela ya tani va teka nyama ya homu va chela swipayisisi na munyu va yi veka edyambyini leswaku yi ta oma.

Nkoka wa kona wa leswaku swi na mbuyelo wa kahle eka rihanyo.

I swa nkoka hikuva swakudya i swilo leswi dyaka hi vanhu naswona loko vanhu vo dya swakudya leswi swi swo ka swi nga hlayisekanga swi ta endla leswaku va vabya.

Swi tshama nkarhi wo fika laha swi nga tsariwa kona leswaku swi tshama wona.

Swi hlayisiwa eka mahiselo hinkwawo.

E-e hikuva ti ku titimela a ku endli leswaku ti-bacteria hinkwato ti fa.

Khombo ya kona i ku va u vaviseka.

Leswi antswaka i swakudya leswi nga le mathinini.

Ina swa cheriwa hikuva hi swona swi hlayisaka.

Makhombo ya kona i ya leswaku munhu a nga vabya loko a dya swakudya leswi swi nga tshama emathinini nkarhi wo leha.

Swiambalo u nga swi hlayisa hikuva u nga swi hlantswi minkarhi hinkwayo.

Tindlela to toloveka to hlayisa swiambalo i ta ku va u nga tirhisi michini minkarhi hinkwayo ku swi hlantswa.

Dzovo ri fane ri endliwa kan'we.

I ku swi chela ematini u swi loveka ivi i ya swi hlantswa loko se ku ri nkarhi wo leha wu nga hundza.

A ta swi endla i ku va u swi veka eka xigwitsirisi leswaku swi ta titimela swi hlayiseka.

Ina swi hlayisekile hikuva loko swiritano wa kota ku swi sirhelela eka minkarhi hinkwayo.

Ndzi nga va byela leswaku va endla swakudya swo tala leswaku ku ta hungutiwa ku tisiwa swakudya leswi tisiwaka ematikweni ya le handle hi fanele hi byala swakudya leswi tisiwaka ematikweni ya le handle leswaku va nga ha tisi.